Umcimi mlilo angazizwa enengcindezi enkulu esimweni esiphuthumayo, ikakhulukazi uma emusha emsebenzini, noma engenalo ulwazi. Ukubhekana nesimo esiphuthumayo kungadala ukukhathazeka, ukudideka nokungazi ukuthi enzeni, ngoba kungenzeka azizwe engaphumeleli uma ezama ukufunda izinqubo ezinzima ngesikhathi esincane. Lokhu kungaholela ekukhathaleleni, ukuphazamiseka kokucabanga noma ukungabi nekhono lokuthatha izinqumo ezisheshayo. Nokho ngokuthola isisekelo kubaphathi noma abasebenza isikhathi eside, ukusebenzisa izindlela ezilula zokuhlola nokuthuthuka kungahamba kwesikhathi, umcimi mlilo angakuthola ukuzinza nokuphumelela.

Umtholampilo omncane unganciphisa ukucwaswa kwe-HIV and AIDS ngokubamba imikhankaso yokukhuthaza imikhuba encono. Ukusebenzisa iziteshi zokuxhumana ezifana nezikhangiso, amabhodi noma izinkundla zokuxhumana, ukufundisa imiphakathi .

Uhulumeni nezinhlangano zezempilo bangathuthukisa ukufinyelela kwezindawo zokugoma kubantu abakhubazekile ngokuhlinzeka ngezindawo zokugoma eziklanywe ngokufanele, njengezindawo zokungena ezilula noma izihlalo ezihambayo. Futhi izithuthi ezihambayo zokugoma zingathuthukisa ukufinyelela ezindaweni ezinzima ukufinyelela. Izinsiza zokubhalisa online, izikhangiso ezikhethekile kanye nokuqeqesha abasebenzi wokugoma ukuze baqaphele izidingo zabantu abakhubazekile. Kuzoba usizo olukhulu ekuthuthukiseni ukufinyelela.

Abasebenzi bezempilo badlala indima ebalulekile ekuqinisekiseni abantu ngokuphepha komgomo ngokubafundisa mayelana nemiphumela yokugoma. Kucacisa ukuthi izigameko zokuphazamiseka noma izingozi zivame ukuba zibe ncane uma kuqhathaniswa nezinzuzo zokugoma, futhi bahlinzeka ngolwazi oluqondile mayelana nezinyathelo zokuphepha, imithi esetshenziselwa ukugoma kanye nezimo ongase zibe khona ukuze abantu bazizwe beqiniseka futhi bethembela kulo msebenzi wezempilo. Ukukhuthaza nokuphendula imibuzo yabo kubalulekile ekwandiseni ukufinyelela nokuphumelela komgomo.

Njengochwepheshe wezokwelapha eziphuthumayo, EMT, uma ngiphendula ekushayisaneni kwezimoto, ngiqala ngokuhlola ukuphepha kwami kanye nezinye izigameko. Ngihlanganisa nabaphenduli abanjengamaphoyisa nabavikeli bomlilo ukuze sabelane ngolwazi bese ngixhumana nabahlinzeki bezempilo ukulungiselela ukwelashwa kweziguli nokuthutha kwazo.

Imiphakathi ingasiza izikole ngokutshala izingadi zemifino, ukunikela ngokudla noma ukusiza ukupheka. Abazali, amabhizinisi endawo, nezinhlelo zikahulumeni bangasekela izikole ekuhlinzekeni ukudla okunomsoco okuqinisa impilo nokufunda kwabafundi.

Isikhungo sethu sathola ukunqamuka kukagesi ngenxa yesiphepho esadiliza izintambo zikagesi. Lokhu kwaphazamisa ukusebenza kwezinsiza eziphuthumayo. Sasebenzisa i-generator ukuqinisekisa ukuqhubeka kokusebenza, saxhumana nenkampani kagesi ukuze kulungiswe masisha futhi sabambisana nethimba lezokuphepha ukubuyisela izinsiza ezisheshayo.

Ukucindezeleka kungayithinta kabi impilo yenhliziyo. Lapho umuntu ecindezelekile umzimba wakhe ukhiqiza amahomoni afana ne-adrenaline ne-cortisone. Angakhuphula umfutho wegazi nenhliziyo. Lokhu kungenza kube sengozini yesifo senhliziyo, ukuvaleka kwemithambo yegazi noma ukuhlaselwa inhliziyo. Ukucindezeleka okuqhubekayo nakho kungaholela emikhubeni engemihle, njengokudla okungaphephile, ukungazivocavoci nokubhema okuyingozi enhlizweni.

Izithiyo ezifana nokungazibandakanyi kwabafundi, ukungaqeqesheki kahle kothisha nokuntuleka kwezinsiza, zivimbela ukufunda kahle ngezempilo ezikoleni. Imfundo yosizo lokuqala ingashintsha ngokusebenzisa izindlela ezihlukahlukene ezifanele izidingo zabafundi njengemidlalo, izithombe nezifundo ezisebenzisanayo ukuze kube lula ukuqonda kubo bonke.

Ukucisha umlilo emijondolo kunezinselele ezinkulu ngenxa yokusondelana kwezindlu, izinto ezishisa kalula, nokuntuleka kwamanzi, noma ukufinyelela kwemishini yomlilo. Ezindlini zendabuko ezisemthethweni kunokufinyelela okuncono, amanzi atholakalayo nezinhlelo zokuphepha ezifakiwe. Isu lami lingahluka ngokuthi emijondolo ngigxila ekuxhumaneni nomphakathi, ukuvimbela ukusabalala komlilo ngokushesha kanti ezindlini zendabuko, ngingasebenzisa izinsiza zobuchwepheshe nezemishini, ukulawula umlilo ngempumelelo.

Ngake nganikeza usizo lokuqala kumfundi owasikwa kakhulu ngesikhathi esebenzisa ithuluzi ekilasini lobuciko. Ngamisa ukugeleza kwegazi ngengubo ehlanzekile, ngamukhuthaza ukuthi ahlale ezolile futhi ngabiza usizo lwezempilo. Ngafunda ukuthi kubalulekile ukuba ulwazi lusetshenziswe ngokushesha, ukuthi izinto ezilula zingasiza kakhulu, nokuthi ukubambisana nothisha nezisebenzi zesikole kusiza ekuphatheni isimo ngendlela efanele. Lokhu kwangiqinisa ekubalulekeni kokuba nolwazi lwesikhathi sangempela.

Izikole zibhekana nemfundo eyisisekelo yosizo lokuqala ngokufundisa abafundi izindlela zokuphatha izimo eziphuthumayo. Ukukhuthaza ulwazi lwezempilo kwenziwa ngezinhlelo zokuvikela imikhuhlane nokuhlanzeka, izikole zingahlola ukusebenza kwemizamo yazo ngokuhlola izinga lokubamba izifundo nokuphendula kwabafundi kumaphrojekthi ezempilo.